Ukwazi ukuvula ikhadi lesikweletu udinga lokhu okulandelayo. Imali engenayo, i-payslip yakho yenyanga ezintathu, idokhumenti, iminyaka yakho. Nikeza imininingwane yakho kanye namakhophi ombhalo othile ofaka isicelo sekhadi lesikweletu, i-akhawunti yasebhenki ekhona, inkokhelo yenyanga, amarekhodi ukuziphasa kwesikweletu. Ulidingelani ikhadi lesikweletu? Ukwandisa amandla akho okusebenzisa imali, ukuphasa izindleko, yakha isikweletu, imvuzo, ukukhipha imali. Kungani uthole ikhadi lesikweletu? Okwakho umlando kwesikweletu sebhizinisi, ukuhlukanisa izindleko zebhizinisi nezakho, umvuzo webhizinisi. Ikuphi okuningi abakufunayo uma uzovula ikhadi lesikweletu? Owokuqala uhlobo lwebhizinisi, nesakhiwo, isikhathi.

konje mngani wami, kusazomele uyeke emsebenzini. Kodwa ubuyazi nge-UIF, i-maternity leave yakhona? Awuthi ngikutshele kabanzi-ke, eNingizimu Afrika, uma ulokhu ufaka isandla kwi-UIF eminyakeni emine eyedlule, unelungelo lokuthola izinyanga ezine zekhefu lokubeletha. Kuyasiza ukukhokha phakathi kuka-thirty eight percent, kuya ku-sixty percent womholo wakho ojwayelekile ey'nyangeni eziyisithupha ezizayo. I-document edingekayo ukufaka isicelo somhlomulo wokubeletha we-UIF, ukuhlonza isitifiketi sezokwelapha ubufakazi bomnikelo we-UIF. Ulwazi lwasebhenki. Ngethemba ukuthi mngani wami, lo lwazi engikutshele lona, uzosizakala. Ungaya kwa-UIF u-aplaye khona noma futhi u-aplaye online. Themba ukuthi uzozwa into engiyishoyo, khona uzohlomula nawe, ngoba uzobe uhleli ekhaya uzoyidinga kakhulu le mali.

Kubuhlungu ukulahlekelwa ilungu lomndeni. Yingakho kubalulekile ubenomshwalensi wempilo. Umshwalense wempilo ubaluleke kanjani? Unikeza inkokhelo enkulu lapho umuntu eshona. Ukhokha izikweletu, ufake esikhundleni semali engenayo ekhaya. Ukhokha izindleko zokugcina ezifana nezindleko zomngcwabo. Ukuphepha kwezimali kwabathandekayo eshiyekayo. Hlinzeka izingane zakho ngemfundo, ukumboza isikweletu esikhulu. Idokhumenti edingakalayo ukufaka isicelo, somshwalense, ubufakazi bomnikazi, ubufakazi bobudala, ubufakazi bekheli, ubufakazi bengeniso. Ukubanga ngemuva kokudla komuntu emhlabeni. Inqubomgomo yokuqala, isitifiketi sokuthi akasekho emhlabeni, ifomu lesimmangalo eligcwalisayo ngokugcwele futhi isayinwe, isitifikedi esibhedlela, amarekhodi akakwezokwelapha .

Ngenkathi kushone umama, umama wayenemishwalense emibili. Eyokuqala yayikhipha imali, enye yesibili yayizomngcwaba. Sizokhuluma ngale yokuqala eyayikhipha imali. Le eyayikhipha imali, kwakumele sihambise i-ID yakhe, isitifiketi sakhe sokushona, amarekhodi akhe asesibhedlela, isitifiketi sokukhombisa ukuthi akasekho emhlabeni. Kwaphela ama-hour angu twenty-four ya-claim-a imali, engango-hundred thousand. Futhi lapho umama wayekhave amalunga wakhe wonke omndeni angu-ten wonke. Le yesibili, umasingcwabisane lo omngcwabelayo, wakhipha ibhokisi, ukudla, i-catering, ama-security. Iy'moto ezihamba umndeni, konke futhi okwakukhona bakukhava, kokubili badlale indima enkulu, sisele sinemali, samngcwaba umama ngesizotha.

Umshwarensi wesikhathi esifishane, uyinqophamgomo esisebenza isikhathi esilinganiselwe. Kungaba iminyaka emibili, iminyaka emithathu, izinyanga eziyisithupha, izinyanga ezine. Indlela yokukhetha inqubomgomo efanele, ukuphepha, inani lemali, vikezela kwizinja kwakho kwezezimali. Vikela impahla yakho, umkhawulo wekhava, ukukweqisa, ukukhishwa, isaphulelo. Isibonelo somshwalense wesikhathini esifishane, umshwalense wabanikazi basekhaya, umshwalense wemoto, umshwalense wokuqukethwe wasekhaya, wonke umshwalense wengozi, umakhalekhukhwini, ubucwebe kanye nokunye.

Kungaba nzima kakhulu kumina, if ibhange lami engilisebenzisayo lifake amanani amancane mekuwukuthi ngisebenzisa i-ephu, ngithenga i-airtime kanye nedatha. Njengoba ngingasebenzi ngumfundi kuphela. kungaphoqeleka ukuthi kumele ngilishintshe noma ngiligcine, ngombono wami ngingaligcina, mekuwukuthi babamba amashumi noma u two randi. Kepha mekungaphezu ka-two rand ongaphezu ka-five rand, komele ngibheke elinye ibhange engeke libambe lutho if mengithenga ku-ephu whetheri-airtime or noma mhlampe idatha. Okwamanje angeke ngisuke ebhekini ukuze ngithole ibhenki, engconywana kunaleli engikulona.